Eli lungiselelo liluncedo ngoba ke abantu abaninzi sebeyahamba ngoku bahambe bayosebenza kumazwe angaphesheya. Ngoko ke kubalulekile ukuba eli lungiselelo lihlale likhona kwaye lihlale linceda ngoba abantu abaye ngaphesheya bafuna ukuthumela imali yokuthi iintsapho zabo bokhe imizi bakwazi nokuba baziphilise.

I-inshorensi yobomi yimali oye uyibeke apho izawuthi iphume mhla uswelekileyo, loo mali leyo incedisana nosapho lwakho. Ukuba usenabantwana abasesikolweni ize ikwazi ukuncedisana nabantwana bakho ukuba baqhubeke bafunde.

Andinalo ulwazi lwengxowa lwengxowamali yokungaphangeli.

Izikhalazo ezivelayo ngalo mbutho zizikhalazo zokuba abantwana besikolo bazibona bengasafumani mali kulo mbutho kwaye bengazazi izizathu. Into endiyibonayo kukuba kukho into enobuqhophololo apho ngoba xa befowunela eli ziko baye bafumanise ukuba eli ziko eli linengqondo yokuba bona aba bantwana basavela ezincwadini zabo, ngoko ke iingxaki zilapha kumaziko emfundo.

Abantu baboleka imali koomatshonisa ngoba bazibona besezingxakini abangakwazi ukuba bazikhuphe kuzo. Ingxaki yokuba kumele abantwana batye apha endlini, ingxaki yokuba umntu kumele afike emsebenzini ukwenzela akwazi ukondla olu sapho alushiya apha endlini.

Le mali itsalwa ngumqeshi kwenzela mhla okanye ukuba kungenzeka ukuba uzibone ungasenamsebenzi ukwazi ukuba ufumane imadlana ezawukwazi ukuba ikuqhube ukuze de ufumane omnye umsebenzi.

Ngokolwazi lwam, abantu bavula iiakhawunti zekhadi letyala ukuze banyuse laa nto ibizwa ukuba yi-credit score. Xa usebenzisa ikhadi letyala ungasebenzisi umrholo wakho, uthathe loo mrholo wakho uwufake kweli khadi letyala uze usebenzise loo mali oyifakileyo apho, i-credit score yakho iyakwazi ukwenyuka ukwenzela mhla ufuna ukuthenga imoto okanye indlu, iibhanka zikubone ukuba ungumntu okwaziyo ukuba uthathe ityala uze ukwazi nokulibhatala.

Ibhanka icela ukuba sibone ukuba umzali uyakwazi ukusebenza kwaye urhola imali eyaneleyo apho azokwazi ukuba abhatale loo mali esizabe sivumelane ngayo rhoqo ngenyanga. Kwaye ibhanka icela ukujonga ukuba awunamatyala. Imali yakho oyirholayo iphuma yenze ntoni?

Umasingcwabane yimali ephuma nje ukuba ikungcwabe kuthengwe ukutya ukuze abantu abazongcwaba bakwazi ukutya. Yimali ekwazi ukuba ithenge ibhokisi nokuba kufunyanwe itente ukuze umngcwabo wakho uhambe kakuhle. i-inshorensi yimali apho ikwaziyo ukuba ishiyeke ngasemva ikwazi ukukhathalela usapho lwakho, yimali engasetyenziswa nokuthi ibhatale amatyala onawo. Into endifuna ukuyicacisa kukuba i-inshorensi iyakwazi ukuba loo mali leyo ibe ninzi kwaye ukuze yanele izinto ongakhange wakwazi ukuzenza phambi kokuba usweleke.

Ayisosigqibo sobulumko eso ofuna ukusithatha ngoba umatshonisa azoyiboleka le mali ofuna ukuyiboleka kuba ufuna ukucima amatyala onawo. Kodwa ke umatshonisa yena uzamtyala ngokuphinde kabini lemali le ofuna ukuyibolekela yona ukuze ucime ezi ngxaki onazo.

Xa usebenzisa ibhanki kwi-intanethi sukuseyiva iinkcukacha zakho ezifana nenamba yekhadi lakho kunye nephini yekhadi lakho kunye ne-CVV. I-CVV yenza ukuba xa kuvela laa nto ethi, save now, wena ucofe u-no.

Abantu abaninzi baqhubeka nokusebenzisa ii-ATM ngoba abantu abaninzi bathunyelwa imali ngee-cash send. Ngoko ke i-cash send leyo iye ifune ukuba umntu akhuphe imali kuloo bhanka eyenziwe ngayo loo cash send. Nangona ke umntu ekwazi ukuba ayikhuphe kwishophu ezithile kodwa ke iishophu azihlale zinemali eyaneleyo ukuba abantu bahlale bekhupha kuzo.

Njengomntu ohlala esebenzisa ifowuni okanye yikhompyutha xa ndifuna ukusebenzisa iinkonzo zebhanka, andizazi iingenelo zazo. Eyona nto endingayicinga kukuba iinkcukacha zakho zingabiwa, abantu basebenzise imali yakho udibane nawe sowungenamali ebhankini.